Bathoma ngokuqakathekisa bonyana indawo lapha ababeregela khona kuhlezi kuhlanzekile ngaso soke isikhathi norho bangaqinisekisa ngokobanyana bahlamba izandla ngaphambi bonyana baberege. Norho bangaqinisekise ngokobanyana amanzi ebathelelela ngawo iintjalo nofana ebawaberegisako aphila ahlanzekile ngaso soke isikhathi. Norho bangaqinisekise ngokobanyana iimodere nofana iinkoloyi ebaziberegisako ziphila zihlanzekile ngaso soke isikhathi, mihla namalanga. Norho bangaqinisekisa ngokobanyana baberegise nofana basebenzise iimvikelo, kufana nalokha nababeregisa amaglavu.

Iinthelo ezitjalwako endaweni yangekhethu, yiinthelo ezifana nomrorho, amakhabitjhi, isiphila.

Iinthelo lezi zisiza umphakathi ngokobanyana bakghone ukuthola ukudla ebangakudla lokha nabazitjalela khona ngendlini.

Iinthelo singatjho bonyana ziintjalo ezitjalwako and zivuthwe, zidliwe.

Ibhanana, i-apula i-orentji, ikhabe.

Ngombana ziqubethe u-Vitamin C, no-A no-B.

Ziqakathekile khulu ngombana zipha umzimba amandla.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika, i-apula, ipiyere, i-orentji, i-granadilla ne-cucumber yangabusika.

Iinthelo ezimila ehlobo ijikijolo, maplama, ma-grape, maperegisi kanye nekhabe.

I-amarula, mviyo, mthombe, apple.

Iye, kulungile khulu bonyana abantwana badle iinthelo qobe nelanga ngombana zizobarhelebha bonyana bakhule baqinile.

Iye, kulungile khulu bonyana abogogo nabobamkhulu badle iinthelwezi ngombana zilungele umzimba ende zizoqinisa amasotja womzimba.

Ibhanana sithelo esigudlile ngaphandle kodwana sithambile ngaphakathi.

Ibhanana linombala otjheli.

Kutholakala u-Vitamin B six no-Vitamin C.

Inceda ngokumeleza amasotja womzimba.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa, i-apula, ipiyere, ipentjisi, i-orentji nebhanana.

Limbila, liqatha, lithanga limango elingakavuthwa.

Elingangakavuthwa yi-kiwi, yi-abhule, ma-grapes nepiyere elihlaza.

Yijolo elibovu, yi-tomato, yi-cherry, yi-apula elibovu ne-watermelon ngaphakathi.

Yi-nectarine, yimango evuthiweko, yipentjisi.

Liqumethe i-Vitamin C, eqinisa amasotja womzimba okanye livikela ezifeni.

Yi-Vitamin C.

Iye, ukutjala eSewula Afrika kunomthela omuhle khulu emnothweni weSewula Afrika ngombana iinthelo lezi siyakghona ukubonyana sizithengise kwezinye iinarha norhana siphile ngazo.

Amakhiwane, ama-aprikosi, ama-orentji, ama-apule nama

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga, kufana nomengu.

Ukudla iinthelo mihla namalanga angeze kwamgulisa umuntu ngombana iinthelo zikudla kwepilo.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ngekhaya, kulula khulu mawuzokghona ukuthi uzinakekele uzithelelele mihla namalanga.

Umbala ngaphakathi ngaphandle

Ikhokhonadi sithelo esi-brown ngaphandle esinoboya kodwana ngaphakathi simhlophe twa kanti sinamanzi ngaphakathi.

Isiza umzimba womuntu ngokuyehlisa amathuba wokuphatha isifo sehliziyo.

Umengu sithelo esitjheli ngokombala begodu ngaphakathi sithambile.

Usiza umzimba womuntu ngokuvuselela

Ikhabe sithelo esihlaza ngokombala ngaphandle kodwana ngaphakathi sibovu ngokombala ngaphakathi, sithambile begodu sinama

Iinthelo ezizimilelako emmangweni, iinthelo ezifana namajamani, namabhanana namagwava.

Ziinthelo ezifana ne-orentji, ne-apula, nekiwi, namabhanana nomengu.

Kuzoba ma-apula, namapiyeri nama-strawberry nama-blueberry nama-figs.

Ilamune sithelo esitjheli ngokombala ngaphandle kodwana ngaphakathi sibuye sifane ngathi li-orentji kodwana sona asinatjhukela.

I-Vitamin C ekungiyo eqinisa amasotja womzimba.

Umengu uhloma kuhle ehlobo.

Irhelebha umuntu lokha nakaphethwe mgomani, umrhelebha ngokobana upholise umphimbo.

Kuba ma-abhule, ma-grapes, mapiyere, ma-strawberry, ama-palms.

Kuzoba yi-abhula, ipiyere, libhanana, i-strawberry ne-mango.

Iphopho irhelebha umzimba womuntu ogulayo ngokobana uwupholise msinya.

I-Vitamin C iqakatheke ngokobana irhelebha umzimba womuntu ukuthi iqinise amasotja womzimba nofana umuntu angatholi ukugula msinya.

Kuzoba makherotsi, mango nelamula.

Leyo bayibiza ngokuthi yihlabathi enobunono. Ihlabathi enobunono yihlabathi leya ehlanganisiwe, ehlanganisiwe umhlabathi nomdaka then ngiyo ekhipha iintjalo ezihle khulu.

Singatjho sithi ma-avakhado, namabhanana, nama-apule nama-penabhule.

Sisithelo esitjheli ngokombala kodwana zikhona ezinye ezibovu, ngaphakathi sinendumbuluzi ekulu.

Imirorho singatjho bona sitjalo or sithelo esitjalwako, sihlaza ngokombala, iye, simabrala sona so, simabrala, uyakghona ukuthi mawusitjalile upheke umratha, usidle ngomratha.

Imirorho uthoma ukuyitjala endaweni lapha khona uzokghona ukuthi ukuyibona ikhula kancanikancani then maseyiphumile, ibonakele kukulapho khona ongayithatha ufake khona ehlabathini, kukulapho vele izokumilela khona ize ivuthwe.

I-spinach esijwayeze ukutjalwa ehlobo singatjho sithi yimbuya nofana ngithi yiteretere.

Sithi yi-amari ngombana ithanda amakhaza, imila kuhle ebusika.

Ebayibiza ngokobanyana yi-loamy. I-loamy yihlabathi ehlanganiswe yihlabathi enentuthu nehlabathi emunca kancani nehlabathi eqinileko nayimanzi.

khulu ngombana kukudla okunepilo begodu kuqinisa amasotja womzimba.

Iye, ngibona kuqakathekile khulu ngombana ukudla lokhu ngikho ekunepilo ende kuzoyenza bonyana abentwanaba bakhule baqinile begodu banemasotja womzimba aqinileko.

Awa, masekunjalo ayisekho into ongayenza ngaphandle kobana uthome phasi.

Lokho kungabangelwa kukuthi mhlambe iintjalo zakho lezi azikarisi kwamambala.

Ngingatjho bonyana siphila esimhlophe.

Zibhaliswa kubonyana iintjalo ezinyezi azikghoni bonyana zimile kuhle enarheni yethu le yeSewula Afrika ngombana ihlabathi yakhona ayisirerhe.

Awa, angisayiboni, ayisekho.

Angarhwebelena neenarha ezifana ne-Uganda, Zimbabwe ngombana lapho indlala le, isese yinengi khulu.

Iye, liqiniso lelo ngombana eGautenga abantu awa, abasazithandi izinto zemandulo. Kungaba bhedere khona le eLimpopo.

Into ongayenza kukobana utjale ngaphambi kobana isomiso sifike begodu amanzi wakhona uhlale uwabekile lokha nakuzafika khona isomiso, uhlale unawo.

Iye, zingalethwa utjhuguluko ngombana iintolo neSewula Afrikapha siyazidinga izinto ezifana nalezo.

Ikambiso ongafanele uyilandele kukobana uthome ngokuthi iintjalo lezi ozozithengisa zihlale zihlanzekile ngaso soke isikhathi begodu uthole indlela yokobana ungakghona ukuthi uzikalise, ukghone nokuthi ufake imali utjho bonyana zingaba yimali engakanani, kuzobalula bonyana uzithengisele.

Imbuya yakhona ungayikereya eentolo. Zikhona iintolo ezithengisa imbuya kwaphela, kulapho khona bangakuhlanzisela yona kabanzi bonyana nangabe ufuna imbuya esezingeni eliphezulu nofana iintjalo zakho zibe sezingeni eliphezulu. Bangathoma bakufundise bonyana ungenza njani begodu uyinakekele njani bebakuphe nembuya ezoyenza bonyana yoke into ibererhe.

Ungazithola eentolo ezithengisa iinthelo nemifino.

Nawudla isiphila usutha usutha kakhulu, kuhle tle.

Afumaneka lula ngombana zikhona iinhlahla ebazitjalileko emakhaya.

Kungenzeka bonyana lapho owathenge khona bawayenza bonyana angasamitha ngombana malanga la, sekulula bonyana benze lokho.

Awa, mina angivumelani nabo abantwabo ngombana inyama yinyama ekugcineni, iyadliwa.

Awa, angeze zibe yingozi ngombana kube beziyingozi bewuzozibona ngokobana zigule.

Ungazipha utjani esebuwomileko.

Singatjho sithi indlela yesintu le ngombana iba negazi, ngiyo eyenza bonyana inganambitheki kokufana begodu le yesikhuwa le, kubalula bonyana inyamakhona ibe sezingeni eliphezulu.

Iye, singatjho bonyana kwenza ukuthi inyamakhona ibe nepilo.

Awa, angivumelani nayo indaba leyo ngombana inyama yinyama, ayiboni bonyana ihlatjwe ngubani.

Awa, angiboni kuqakathekile ngombana wena uthengisa inyama, ingasi ikomo ni.

Awa, ngingatjho ngithi kuKwaNdebele.

Amathambo ungawathengisela abantu abanemitjhini ebazokukghona bonyana bayisikasike, bayenza iinqetjhana ezincani bakghone ukuzithengisa nabo, angathengisela abantu bamabhutjhara.

Iye, ingathengiseka ngombana inyama yinyama.

Iye, zidla ngokwanele ngombana zikghona ukuthi zidle imini yoke.

Iye, kulungile khulu ngombana iinkomo kufuneke ibe nenyama angeze uthi uhlaba ikomo uyibona bonyana awa, ibulawa indlala, ayinanyama ni.

Ibangelwa kukudla lokhu ekudlako.

Omunye nomunye umhlobo kufuneka ube nesibaya sawo.

Awa, aziyenzi litho inyama.

Indlela engcono kukobana zikhambe ziyodlela emadlelo alihlaza le ngombana ekugcineni soke isilwane nofana nomuntu kuyafuneka bonyana anyakaze ukuze aphile kuhle.

Ngingathoma ngokobana ngithole bonyana kubayini batjho njalo begodu ngizame bona ngithole usizo ngaphambi kokobana ngibathengisele.

Kwamele ulinge ukuthola omunye umuntu ongakurhelebha.

Kwamele ulindalinde bonyana imikhaza le

Kwamele kwamele uzise mihla nokuphela kwenyanga.

Awa, awa koke kuyafana kizo.

Awa, kuwarhaba lokho kwamele ulinde isikhatjhakhatjhana esinengana kunaleso owasilindako.

Iye, kungabangela bona bona zonde ngombana ibiseli nalo akukamele bonyana ulikhiphe khulu ngaleyo ndlela bonyana ungakhipha ekuseni nasebusuku.

Awa, khona kuyafana nanoma usenga ngomtjhini noma usenga ngezandla.

Awa, kwamele ulethe ezinye iinkunzi zizokulekelela.

Iinkomo azikhethi ubulili.

Inyamakhona awa, izokudleka kamnandi khulu.

Awa, zisengwa iinyanga ezintanthu ngaphambi kobana zimithe godu.

Awa, kwamele uzilethele ngobuduze ngombana uyasenga.

Ukuyangami awa, ibisi sekuyibisi liyazifanela.

Awa, mina ngingafuya imvu, izimvu.

Ungathoma ngokobana ulinge bona lapha uzibeke khona, indawakhona ihlanzekile begodu uzihlamba ngezinto ezizokghona bonyana zingabanjwa magcikwane lula.

Umraro kungaba bunye, kukobanyana asakafiki isikhathi, kwamele ulindalinde.

kubelula bona lokha imvu yabo nayingalahleka bakghone ukuyibona lula.

Awa, abanalo ulwazi elaneleko.

Sirhelebha ngokobana bathenge eentolo lokha ngeenkathi zesomiso.

Bangazisiza ngokobana batjale iintjalo ezinye ngakhona bonyana zimile nofana ezifuna ukutjhisokhu.

Iye, bazuza ngokokufana.

Awa, liqiniso ngombana inyama vele egcwele eSewula Afrika ngeyeenkomo.

Bonyana kuzoba lula ukuthi ihlanzeke lula.

Awa, akukho engikusolako.

Lokho kubangelwa kukobana abantu bajwayele iinkukhu.

Kubangelwa kukobana akukho lula bonyana bagade iinkhukhwezi.

Iye, bangakhuthalela khulu ngombana imisebenzi vele ayikho ngapha eSewula Afrika.

Ngemakhaya bathanda ukufuya ngombana sekuyinto ebafundiswe yona esebayijwayele bakhule ngayo.

Akukho abantu ebatjalako emaduze.

amasiko wasemakhabo enza njalo angiboni bonyana ikinga ingaba kuphi bonyana baye lapho bayokuphahlela khona.

Iye, bayaya.

Imvu kwamele ubenomtjhini lo okhona ukuthi ukhiphe amaboyaya wezimvu uthengise ngombana benza ngayo izinto ezinengi khulu benza iingubo izembatho.

Umsebenzi wamabele kunengi khulu amabele angakwenza abanye benze ngawo umdoko wamabele abanye benza ngawo utjwala besikhethu.

Ngibona bonyana kubalula nabangababhadala ngeveke.

Bayikhulilsa ngokobana bakghona ukuyithengisela amanye amazwe angaphandle.

Afumaneka lula kuneenhlahla ngeduze.

Azokusiza ngokobana kubalula lokha nangabe zifuna ukusela amanzi.

Iye, malanga la ayafundelwa.

mangayenzwa ngumnikazi weplasi ngombana nguye wazi bonyana izinto ziberega njani.

Kungombana izinga lawo liphezulu lokha nabazithengisako nofana bathengisela abanye abantu.

Kungenzeka bonyana lapho endaweni bahlala khona, asimili isiphila ngenca singatjho sithi yobujamo bezulu.

Iye, angakghona.

Umonakalo omkhulu khulu kibosomaplasi.

Iye, ngingawufundela.

Awa, akayaneli kwamele benze amanye.

Kubalula khulu lokha umuntu nakafuna ukwazi ngesitjalo.

Angazipha utjani obomileko.

Yimbuya mrhorhotjhi.

ngokobana bavule amahlelo , bavule amahlelo lapho khona bazokufundisa abantu abancani ngokulima.

Bangathuthukiswa kukobana bafundiswe bonyana yoke into iberega njani, bebabatjele nemitjhini engabasiza.

Baphila ngaphasi kobujamo oburerhe, kuya ngokobana umnikazi weplasi loyo umumuntu onjani.

udumbana uyararha akadlali.

nje sekuphezulu khulu bayazeba khulu.

Loyo kwamele abotjhwe ngombana akukghonakali bonyana uphe iinlwane i-lift.

Bangaberegisa iinkomitjhi lokha nabasela amanzi bonyana angathululeki

Mina ngapha engihlala ngakhona bayasineka bonyana singaboli begodu abanye bakhona nokobana benze umada waphasi, basibeka phasi siberege ukuba mumada.

Singazuza ngokobana ifuyo le, urhulumende angalinga bona avule amathuba womsebenzi eminengi khulu abantu baberege emaplasini.

Angiboni bona kungenzeka into enjalo ngombana kokuthoma, ihloko yezimvu ayifani nehloko yomuntu so, angeze wakghona bonyana uyithwese idugu lula.

Ihlatjwa nakunenyama efunekako kungaba ngeyekomo nofana ngeyembuzi.

Iye, ayihlubeki ngamanzi amakhaza.

Alisizo ngokobana bayakghona bonyana bayokuvasa khona emadamini.

Ikhabe sithelo esihlaza satjani ngokombala ngaphakathi kodwana sibovu.

Sithelo esimhlophe ngaphakathi begodu sinamanzi.

Sithelo esihlaza begodu singathi sinoboya.

Ilamule sitjalo esitjheli begodu esibabako.

Iperegisi sitjalo esitjheli ngokombala begodu esinendumba ngaphakathi.

Ngombana ezinye iintjalo iinlwana azikghoni bona

umila ebusika.

Kunembewu yomrorho, uthatha yona deni ugubha umgodi omncani ufake imbewu le.

Iqakatheke ngokobana emzimbeni womuntu iqinisa amasotja womzimba.

Isiza umzimba ngokobana ihlanza ihliziyo.

Ngingatjho ngithi sitjalo esitjalwako begodu siyadleka.

Bathi enesanda.

Isiwezulu kulokha izulu malina khulu kube nomoya.

kulokha amanzi angatholakali lula.

Iintjalo ziphephulwa mmoya begodu uzithola zilele ngombana amanzi la, afike ngobunengi khulu.

Iinthelo kukudla kwepilo.

sithelo esitjheli ngokombala begodu uyakghona ukusihluba, udle lokhu okungaphakathi, okungaphakathi okumhlophe.

Banikelwa ngokokufaneleko.

Awa, akakaneli kusadingeka amanye.